Molekane wa ka hore re ya America re tlamehile re shebe hore di-passport-o tsa rona di maemong a nepahetseng na le hore boemo ba lehodimo bo jwang ka kwana na. Re hloka ho tsamaya ka di aparo tse ngata tsa hlabula kapa tsa mariha, mme tjhelete re tlo kgona ho ba na le yona e anetseng ya hore re lo patala moo re dulang re etse le ntho tse re di hlokang ka moo ka America na.

Ke kgothaletsa batho hore ba etsang maeto a matelele ba tsamaye ka difofane haeba ba na le bokgoni ba ho patala sefofane hobane sefofane se monate ka hore o nka dihora tse mmalwa pele o ka fihla moo o yang teng hona le hore o ka sebedisa dibese. Dibese o nka dihora hora pele ho fihla moo o yang teng empa sefofane ae dihora tse mmalwa o fihlile moo o yang teng.

Motswalle ha ne ke tsamaya ka sefofane, ke ne ke thabile ke tshohile ke sa itsebe. Ha re kena ka hara sefofane ba re bolella re tlameha mabanta re se ka nna ra ya hodimo le tlase ra dula hee. Ha sefofane se se qala se tsamaya se ho wa tshosa empa ha se se lehodimo aa ha o sa utlwe letho ekare o ntso ituletse fela ka tlung ka mane neng ha hona letho leo ka le tshohang. Haebaneng o na le letswalo bao eletsa le hore o se ka nna sheba fesetereng hobane o tlo ba na le letswalo le lengata.

Ditekesi dingata dikoloi Batho ba na le tsona ba le bangata empa dibese di sa hlokeha hobane batho ba bangata ba di sebedisa ho ya mesebetsing le dikoloi ba senang bokgoni le mafung ra di sebedisa dibese ho uwa ka dibese mabitleng tsona di sa na le molemo o moholo setjhabeng sa rona.

Ho tloha hosane hoseng ka hora ya bosupa ho fihlela horeng ya borobong hona le bese e leng hore e ya Durban ya Blue Sky. Tekete ya teng ke three hundred and fifty. Ho tloha ka hora ya leshome le motso o mong o tla be o na le bese e yang Durban hape empa e tla be e le ya Inter Cape ya double ducker. Mantsibuyana hape e be le hona ho ba nang le tse ding tsa Blue Sky tse tlo tsamayang ka hora ya botshelela e tlo fihla ka kgola ka hora ya bo supa mantsibuyana kapo hora ya borobedi e tla be le singel ducker hee yona o tla e fumana ka tjhelete e kana ka three hundred and fifty.

Aa ha ke utlwisisi ke tlwaetse ho reka tekete ka mashome a supa kajeno e se e nyolohile e se le mashome a robedi a diranta. Ke kopa ho bona motsamaisi wa dibese motsamaisi wa dibese kgotso le kae? Ke kopa ho botsa hore e le hore bese e nyolohile ne neng le teng e nyolohile jwang re sa tsebiswa hore na bapalami hore dibese di tlotla di nyoloha le ditabeng ha re tloha re utlwile hore dibese di ya nyoloha. Jwale hobaneng ya lona yona e nyolohile kajeno?

Kgotsong ke na le tletlebo. Nkgono o fihlile mona maobane a tlo reka tekete a re o rekile tekete kapa le hodimo ya tjhelete ha a rekisetswa ka palo e leng hore batsofadi ba reka ka yona. Ke kopa ho botsa hore hobaneng a rekiseditswe ka palo eo le hore motho o na nahana eng hobane nkgono wa mo bona dilemong hore ae se le motho a moholo wa pentjhele e se le motho a moholo haholo o bapala ka nkgono ha ele hantle motho ona. Ke kopa hore ana hlalosetse motho oo hore o na nahana eng. Ho etsa ketso e jwalo ke kopa le hore tjhelete e leng hore o nkgono ha tlameha hore a e patale eo ya tekete e kgutlele ho nkgono hona jwale.

Ke ikutlwa ke tshwenyehile haholo ka taba ena. Hobane jwale ke tlameha ho thola tekesi e ke tlo e palama ho ya mosebetsing. Le ha ke kgutla ke ya ipotsa le hore tekesi e tlo tsamaya ka tsela e leng hore bese e ne e tsamaya ka yona na le tjhelete ke tlo e sebedisa ha ke palama tekesi e ngata haholo ho feta e neng ke e sebedisa beseng.

Jwalo ka mopalami ha hona nthwe ke tla e etsang hobane batho ba kgannang dibese le ditekesi ba iketsetsa bophelo ka tsona di transport-o tsena tsa bona. Le nna ha ke palama bese ke lo etsa bophelo mo ke yang teng mme ke tla tlameha ho utlwisisa hore le bona ba ikutlwa jwang ka sena.

Beng ba ditekesi ba tshwanela ho buwa le bakganni ba bona ba ba jwetse ka molemo wa ho tshwara bapalami hantle hobane ka ntle ho bapalami ditekesi di ke kebe di a tsamaya ke bona ba tlisang tjhelete indastering ena ya bona ya ditekesi. Bapalami ba tlo tsamaya ba ye dikoloing tse nyenyane. Haeba ba sa tshwarwe hantle sena se tlo etsa hore ba lahlahelwe ke kgwebo.

Ke ikutlwile ke ferekane haholo kajeno tjena ha esale ke ema ke emela bese hore e fihle bese ya se fihle ka tlameha ho tsamaya ke lo palama tekesi lehlohonolo ke hore ne ke na le tjhelete ho nna hore ke ye mosebetsing ebe ke kgutle ka tekesi empa ke fihlile ke ferekane hona hona ho ka sebetsa hantle ho hang. Ke ya ipotsa hore hobaneng ho etsahetse sena hobane ha hona moo ke utlwileng. Ba re bolella hore dibese di ke ke be di ya tsamaya kajeno.

Ke tlo nka mokotlana oo o nang le tjhelete le dikarete. Ke tsamaye ka ona tsatsi le latelang ke jwetsa mokganni wa bese hore maobane ke fumane dikarete ka beseng. Ke lebetse ho mo bolella ke kopa hore ha ho na le motho a batlang dikarete tsa hae a mo bolelle mme a mo fe dinomoro tsa ka ke di siye ho mokganni wa bese. Motho oo a founele nna hore ketle ke kgone ho buwa le yena nka thabela hore ke mo bone ke buwe le yena mahlong. Ho na le lebaka le etsang hore ke batle ho buwa le yena mahlong hobane ke tlo kgona hore ke mo fe tjhelete ya hae le dikarete tsa hae ntse di felletse hona le hore ke dife mokganni haebaneng mokganni a ka nka tjhelete ya hae moo.